Vhunzhi ha vhathu vhuponi hanga vha shumisa network ya telkom. Data dza hone dzi farea vhukuma u fhira vodacom na MTN.

Ndo no ḓi wana ndi khou badela masheleni a fhiraho mpimo. Ndi khou renga data dza vodacom dzine mutengo wa hone u no to vha maṱhakheni vhukuma.

Data dza telkom ndi dzone data dzine muṅwe na muṅwe uya kona u dzi swikelela nahone dzi a farea.

Ndi vhona uri nga vhe data hutshipfi ahuna u tshinyala vhunga dzi tshi tshinyala dzi sathu fhela. Ndo to bvisa tshelede nnzhi nnzhi dzine dzi khou ri balela.

Ndi na tshifhinga tshinzhi ndi tshi renga data ndi renga data misi yoṱhe. Ndi ṱuṱuwedza u renga data nga mulandu wa uri ndi vha ndi khou tea u amba na vhaṅwe zwithu zwine zwa vha zwa vhuṱhongwa. Nda dovha hafhu nda dzi shumisa zwa tshikolo.

Data dza vhege iṅwe na iṅwe ngauri data dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe dzi khou mbalela. Data vhunga ano maḓuvha data dzi tshi vho ḓura dzi dovha hafhu dza fhedza dzi tshi vho tshinyala dzi sathu fhela.

Telkom ndi netiweke ine yavha khwine kha data dzoṱhe.

Data dza ṱhingothendeleki dzi a ṱavhanya u tshinyala. Namusi dzi sathu to swika tshifhinga tshine dzavha dzi kho tea u fhela u ḓo wana dzo no tshinyala.

Ndo no ḓi wana ndi khou shumisa promotion na discount u renga data ya luṱingo thendeleki.

Ndi renga data kanzhi kha vhengele ya vhuponi ha hashu.

Tshithu tshine tsha sinyusa musi no renga data dza luṱingo thendeleki afrika tshipembe. Ndi musi wo renga data dza mbo ḓi tshinyala maḓuvha a sathu swika nahone data dzau dzi sathu vha tsini na u fhela dzone dzavha dzo no tshinyala.

Ndi i dzhia nga murahu ndo no sedza uri masheleni ane ndavha nao a kho lingana data nngana.

Hai a thi thu dzula nda ṱangana na thaidzo yo raloho ndi tshi renga data dza si ṱavhanye u ḓivhonadza.

A zwi ngo leluwa u ḓadza data nga ṱhingo thendeleki zwi a konḓa vhukuma vhunga data dza ano maḓuvha dzi si tsha farea mitengo ya hone. Yo no vha nṱha vhukuma lune zwi a kona u ḓi wana u khou ḓadza luṱingo thendeleki nga data.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou fanela u ḓadza data nga u ṱavhanya. Ngauri ho vha hu na mafhungo a shishi ane ro vha ri khou rumela sa vhagudiswa vha tshikolo.

Ee ndi ḓadza data zwiṅwe zwifhinga zwa ṅwedzi ngauri u ḓo wana tshikoloni ro fhiwa mushumo une ra kho teya u ṅwala hu tshi khou ṱoḓa data nnzhi.

Nṋe ndi takalela u ḓadza data dzanga nga u renga vhengeleni.

Ndi shumisa data dzanga ndi tshi tsima arali ndi sa khou ṱoḓa u dzi shumisa nga tshetsho tshifhinga. Uri ndi si wane dzi khou ḓi shumisa nga dzoṱhe.

Hai athi u vhona phambano.

Muṅwe na muṅwe uya kona u ḓi wana a khou shumisa data.

U tea u shumisa data dzawe nga vhuṱhongwa a tshi khou ṱhogomela uri dzi si ṱavhanye dzo fhela. A vho dovha hafhu a vho ṱoḓa u ḓadza data misi yoṱhe.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou xelelwa nga data tshifhinga tsho fhela ndi sathu ḓi wana ndi khou dzi shumisa.

Nṋe ndi vhona u nga tshifhinga tsha data a tshi tea u kalelwa ngauri zwi vha zwi tshi vhaisa riṋe vharengi. Vhane vha khou renga data dzi ḓuraho dza fhedza dzi tshi vho ṱavhanya dza fhela.

Ndi vhona u nga vha netiweke dza Thema mveledziso vha fanela u tendela data dzi tshi dzula tshifhinga tshoṱhe dzi sa fheli. Vhu nga he zwi dzi tshi fhela dzi tshi vhaisa vharengi vhane a vha koni u ḓi wana vha khou swikelela data ṅwedzi muṅwe na muṅwe kana vhege dziṅwe na dziṅwe.

Ndi ḓipfa ndi songo farea zwavhuḓi vhunga data ndo tou badela ndi si na tshelede.

Ndi ḓi wana ndi khou shumisa data dzanga nga vhuṱali nda downloader mabambiri a tshikolo uri ndi kone u ḓi wana ndi khou vhala ngao.

Mutevhe wa theḽevishini u tea u vha wo teaho vhunga u sa nga si vhone mapopi ha ḓa vha hu khou ḓo tamba mi, theḽevishini dzenedzi dza zwo ofhisa zwine zwi ḓo vha zwi songo fanela kha mihumbulo ya vhathu.

Ndi nga dzulela u imba muzika wa Tshivenḓa vhunga vhathu vhanzhisa vha tshi ṱoḓa u pfha nyimbo dza luambo lwavho.

Ndi sedza app ya TikTok ngori ndi yone ine vhathu vhanzhisa vha khou dzhenelela khayo vha tshi ḓivhadza vhaṅwe vhathu nga mafhungo a tshi khou iteaho.

A ri tsha anzela u ṱangana vhunga ri tshi nga kona u vha ri khou davhidzana nga luṱingothendeleki lune ra vha naḽo, ri nga vha ri tshi khou amba nga Whatsapp kana nga TikTok.

Ndi puḽatifomo ya TikTok vhunga ri tshi nga kona u vha ri khou amba na vhathu vhane ra vha ri khou ṱoḓa fhedziha hu si na muthu ane a nga vha a tshi khou vhona zwine ra vha ri khou amba na vhaṅwe.

Ee, ndo no ḓiwana ndi tshi khou awela kha nyanḓadza mafhungo ya matshilisano zwone zwo vha zwi zwavhuḓi vhukuma ndo kona u wana tshifhinga tsha u amba na muṱa wa hashu khonani dzanga na mashaka.

Ee, nṋe ndi vhona yo khwinifhadza vhudavhidzani vhunga kale vhathu vha vha vha tshi amba nga marifhi, vha tshi nga ḓiwana vhurifhi havho vhu khou dzhia dzi vhege uri vha swike, zwino kha musalauno vha tou senda mulaedza wa namba wa swika zwino kana vha tou founela.

Ndi lusa nga nḓila dzoṱhe uri tshifhinga tshine nda tshi fhedza ndi kha nyandadzamafhungo tshi vhe tshiṱuku kha vhuḓifhinduleli ha vhukuma.

Nyanḓadzamafhungo ya matshilisano i khou leludza vhutshilo hanga vhunga ndi tshi nga kona u ḓiwana ndi khou ṅwala mishumo ya tshikolo nga nya nyanḓadzamafhungo ya matshilisano.

Ee, ndi a tevhela zwigwada zwa tshitshavha ngauri vha ya ṅwala milaedza ine ya khou itea kha tshitshavha tshashu.

u shumisa nyanḓadzamafhungo ya matshilisano i khou leludza matshilo a vhathu vhunga u tshi ṱoḓa zwine wa khou wana henefho kha nyanḓadza mafhungo ya matshilisano.

Ee, ndo no ḓiwana ndi khou thusalea vhunga ndo vha ndi kha tshiimo tsha shishi ndi tshi khou ṱoḓa u amba na khonani yanga malugana na zwithu zwa tshikolo zwine zwa khou tea u huma nga ḓuvha ḽi tevhelaho, nda fhedza ndo thusalea vhukuma.

Hai, a thi thu ḓiwana ndi khou ṅwala zwithu kha nyanḓadza mafhungo ya matshilisano.

Ndi nga takalela u sika zwithu zwine zwa ḓo vha zwi khou tshidza vhathu kha hanevha vhathu vhane a vha ḓipfhi vha wa ndeme kha vhutshilo.

Ndi nga takalela u ṅwala zwithu zwine zwa ḓo vha zwi khou thusa vhathu kha matshilo avho a ḓuvha na ḓuvha vhunga dzi vidio dzedzi dzi tshi nga fhedza dzi khou dzhenisa khomboni kana u ḓirengisa kha tshitshavha,

Hai, a thi thu ḓiwana ndi khou lingedza u shumisa zwishumiswa zwa u dzudzanya zwi re kha nyanḓadza mafhungo ya matshilisano.

U ḓo wana u tshi khou ḓirengisa kha vhathu vha tshitshavha vhane a vha u tameli mashudu, wa fhedza u khou dzhena khakhathini nga zwezwi zwa u ṱoḓa u lingedza u alusa tshifanyiso tshau kha nyanḓadzo ya mafhungo ya matshilisano.

Hai, nṋe ndi vhona zwi si nga si vhe zwa mushumo lwa tshifhinga tshoṱhe vhunga muṋe wa puḽatifomo yeneyo a tshi nga fhedza a tshi khou i rengisa kana ya mbo ḓi valiwa ya si tsha shuma.

U ḓo wana u khou tshidza vhutshilo ha muṅwe, u ḓo wana arali muṅwe a vha a nḓilani ya u dzhia vhutshilo hawe a ḓiwana a tshi khou vhala zwithu zwe nda posa, u ḓo ḓi pfha a wa khwiṋe a fhedza a tshi khou huma kha muhumbulo wawe wa u ḓidzhiela vhutshilo.

Hai, a thi thu ḓiwana ndi khou shuma na muṅwe muthu u ita zwo raloho.

Ri thoma ra dzudzanya zwine ra zwi ṅwala hu tshe na tshifhinga uri ri kone u ḓivha zwa uri ri khou ṅwala mini nahone ro sedza uri zwi khou rumeliwa vhathu vha fhio zwine zwa ḓo fhedza zwi khou vha thusa.

Ri vha ro sedza vhathu kha puḽatifomo yeneiḽa vhunga hu na vhathu vhanzhisa vhane vha vha na mathada, u ḓo wana muṅwe a khou ṱoḓa u thusiwa nga u tou ambiwa naye hezwiḽa zwithu zwe ra vha ro ṅwala kana dzi vidio dze ra posela u ḓo wana dzi tshi khou muthusa kha zwi nyimele ifhio na ifhio ine a khou ṱangana nayo.